Akulungile ukukhipha iphini yakho yasebhenki uyinikeze umuntu osecingweni ngoba nakhu ethi ukufonela usebhenki. Into engingayenza nje ukumutshela ukuthi ngizofika mina ebhenki kusasa mawukuthi seku-late ngizolungisa isimo lesi angitshela ngaso ukuthi kufanele ngisilungise. Ngeke ngikwazi ukukhipha iphini yami yasebhenki ngoba angimazi, naye akangazi. Uma sekuba nenkinga ngebhenki lami, ngizobe ngingazi ukuthi ngikhulume nobani, kuphi. Okungcono mangifike mina ebhenki ngizwe leyo nto abayikhulumayo. Angikwazi ukukhipha iphini yami ngiyinikeze umuntu. Nomthetho yasebhenki iyasitshela nje ukuthi iphini yakho awukwazi ukuyinikeza umuntu over the phone.

Into engingayenza uma ngabe ngifuna i-credit card ngenxa yokuthi kunemiklomelo engizowuthola, kumele ngiqale ngixhumane nomuntu osebenza ebhenki obizwa ngo-financial advisor, angibonise indlela okuyiyonayona engingenza ngayo ukuze ngingayitholi senginesikweletu esikhulu esingenasidingo. Namba two, fanele ngisi-check-e ukuthi ngiyayidinga ngempela yini le-credit card noma ngiyenza nje ngoba nakhu ngibona le miklomelo ekhishwayo, kodwa ngiyayidinga yini? Ayizukungixina yini ekugcineni uma ngabe u-financial advisor esengibonisile ubuhle nobubi bokuba ne-credit card, bese ngiyazibuza mina ukuthi ngiyayidinga yini na? Uma kuwukuthi ngiyayidinga-ke, ngidinga imali engakanani? Imali engingakwazi ukuyikhokha engakanani, ngingathathi okungaphezu kwamandla ami okuzongixaka kusasa.

Ngiyakuzwa mzala ukuthi ufuna ukuthenga imoto eyisekeni. Mzala, uzoba nawo yini amandla okuyikhokhela ngoba phela imoto muyithenga le eyisekeni uzomele ukhokhe imali engango-four thousand five hundred rand ngenyanga. Kufanele ukubheke ukuthi uhola malini-ke wena mzala, uzokwazi yini ukuyikhokha? Ukhumbule futhi ukuthi imoto iyisekeni ayinazo ezinye izinto okufanele, kunezinto okufanele uzilungise wena. Njenge-insurance, kufanele ukhokhele i-insurance mzala, mhlampe i-insurance izoba u-one thousand nemali. Shuthi lo four thousand five hundred wokuthi ufanele ukhokhwe njalo ngenyanga, kuphinde kube i-insurance ka-one thousand, shuthi sekuwu-five thousand. Isanokufa mzala, kufanele uyilungise. Kufanele ukubheke konke lokho mzala ukuthi uzokwazi yini ukuyimela leyo moto. Mina ngokubuka kwami bengingathi mzala awuke uqale ubekezele, isimo sibi, uzobuye uyibheke imoto.

Ukuze ukwazi ukuthola i-credit card uma ngabe unebhizinisi njengoba ufuna ukuqala ibhizinisi, ufuna ukuthola i-credit card, into okumele ube nayo, fanele uhambise lapha ebhenki, uhambise ikhophi yepasi lakho, i-ID khophi. Kwamele uveze ubufakazi bokuthi ibhizinisi lakho leli olenzile, olenzayo lirejistiwe yini. Shuthi kufanele ube nama-documents akhombisayo ukuthi ibhizinisi lakho lirejistiwe. Kufanele ukhiphe i-bank statement ukukhombisa ukuthi imali iyangena, i-bank statement yebhizinisi, imali iyangena, iyaphuma, malini engenayo, imalini ephumayo, i-interest oyenzayo umalini, inzuzo oyenzayo. Kumele futhi ukhiphe i-proof, ama-statement okugcina lawa asebhenki, kushuthi kahle kahle le le le le statement sakho okade usukhiphile incwadi ekhombisayo ukuthi ibhizinisi lakho lirejistile. Uphinde futhi ukhiphe i-proof manje yasebhenki yokuthi malini engenayo ebhenki, malini ephumayo egameni lebhizinisi. Bese-ke bayaku-check-a bathole ukuthi uyakwazi yini ukuthi u-qualify-e for i-credit card.

Abanikazi bomshwalense bayaphenya uma ngabe uhambise i-infomeshini ku-insurance bayaqale, abavesi bathathe le nto oyishoyo. Bayakwazi ukukuphenya, ukukuphenya nge-address yakho oyikhiphile ngoba imoto iba ne-car tracker la izobe ihlezi khona. Uma usho ukuthi wena uhlala kwenye indawo kodwa ube ungahlali kuyona i-car tracker iya-report-a. So, abe insurance bayakwazi ukwenza uphenyo lwabo. Banabaphenyi ababekelwe lokho ukuthi baphenye ukuthi lokhu wena njengeklayenti okulethile noma njengekhasitoma okushilo kuyiqiniso yini noma akulona iqiniso? Banabo abaphenyi babo abakwazi ukulandelela lokho. Yonke i-infomeshini yakho, ba-check-e yonke into yakho ukuthi injengoba bowuyishilo yini. Uma kuwukuthi lokhu obukushilo bekungelona iqiniso, awukwazi ukuthi umshwalense ukukhokhele uma ngabe sekunenkinga evelayo ngoba konke lokho bayakwazi ukukuthola ukuthi ekuqaleni wena wabanikeza i-infomeshini engekho eqinisweni.

Akaze ngiy'fune iy'nzuzo ze-UIF ngaphambilini kodwa ngiyazi ukuthi uma ngabe ufuna inzuzo ye-UIF usuke uyifuna uma ngabe kade usebenza, umsebenzi bese uyakuphelela. Mhlampe ukuphelela ngokuthi uyaxoshwa uyaxoshwa emsebenzini noma i-contract yakho uma kade usebenza nge-contract seyiphelile, uyakwazi-ke ukuhamba uye kwa-Labour uyo-claim-a. Noma usufikilwe yisikhathi sokuthi usuya-retire bese uyakwazi ukufuna iy'mali zakho zakwa-UIF. Iyona ndlela engaziyo ngayo ukuthi uyayithola . Kodwa mangabe u-resign-ile awukwazi ukuthola i-UIF.

Uma ujoyina umshwalense womngcwabo baye bakunike isikhathi abakubiza ngokuthi i-window period, hlampe eka-three months noma ka-six months. Uma ngabe uzoshona, noma ilunga lomndeni olijoyinele lizoshona singakafiki leso sikhathi leso, umshwalense awukwazi ukukukhokhela ngoba isivumelwane enisuke nivumelane ngaso ngesikhathi usaqala ukujoyina sisuke singakafiki. Kodwa uma ngabe kuzokwehlelwa isimo sokuthi uyashonelwa noma uyashona sesiphelile leso sikhathi u-six, lowo three months lowo wesikhathi sokulinda noma u-six months, i-insurance iyakwazi ukukukhokhela. Kodwa futhi uma ngabe bese sidlulile, sesifikile isikhathi sakho sokulinda wakhokha, kodwa washona kule nyanga obungakhokhanga ngayo, eminye imishwalense ayikukhokheli ngoba ithi bewubakweleta. So kubalulekile ukuthi isikhathi okhokha ngaso uhlezi ukhokha ngaso njalo umshwalense wakho, so that uzokwazi ukuthi mawuvelelwa inkinga umshwalense wakho uyakhokha.